Ke nahana hore bo rapolasi ba ka qala ka ho oketsa ditheko tsa dipoone le dintho tsohle tseo ba di jalang ha ba di rekisa. Hoba moruo wa naha o ile hodimo haholo.

Seo ke se utlwileng ke hore batho ba shwa ha ba kga ditholwana tseo. Mme ke nahana seo se etswa ke hore beng ba tsona ba bang ke dingaka mme e ba tshetse meriana hore ha batho ba leka ho kga ditholwana tseo, ho be le ntho e etsahalang ho bona.

Nna ka pono ya ka ke nahana hore kgwebo ya ho etsa veini ha se kgwebo e nka e qalang. Hobane e batla metjhini e ele metjhini eo ke tjhelete e ngata ho e reka. Ha jwale kgwebo ya vein e batla batho ba nang le tjhelete ya ho reka metjhini e etsang vein.

Ke nahana hore dishopo tsena di na le bo rapolasi ba fapafapaneng ba ba rekisetsang meroho. Hobane ha ne ba ho tlisetswa moroho ke rapolasi a le mong. Moroho o no tlo fela ha jwale ba ne ba se na ho ba le meroho beke le beke ka hara shopo ya bona.

Ha ne re le tseleng re kopane le le dipolasi moo ba jetseng sonoblomo. Mme ka botsa rakgadi wa ka hore na di sonoblomo tse ha di le ngata tje ho etsuwang ka tsona. Rakgadi wa ka o nkarabile ka hore ba etsa oli e re phehang ka yona.

Ke jetse canola, mme ka canola ho etswa oli e sebediswang ke batho ba ba ratang ho ja dijo tse phedisang. Mme canola ena dishopong oli ya teng e tura haholo. Ka jwale ke etsa tjhelete e ngata ho rekiseng canola ena.

Ke tlo qala ka ho reka peo ya rooibos. Ke kenye mobung ke e jale. Mme ha ke fetsa ke hlokomele moo, ke tshele manyolo ke nosetse. Ha sefate seo se se se hodile sa rooibos ke kotule ke omise ha jwale ke tla be ke na le tee ya ka ya rooibos.

Ke hore ke qale ka ho batla sebaka se seholo le ha e le dibaka tse ka etsang jarete tse pedi moo ke tla jallang teng. Ke reke peo e ngata, ke nosetse ke hlokomele. Ha e fetsa ho hola ke rekise ka bo ngata boo ba teng.

Ha ke nahane ke monahano o motle wa ho jala moba polasing ya ka. Hobane mebu ya di-province ha e tshwane. Se atlehileng profinsing ya Natal se ka se atlehe mo profinsing ya ka. Ka Jwale ha ke batla moba, ke tla bua le rapolasi wa Natal hore a mphe moba e be nna ke mo fa poone.

Ke nahana hore ke barui feela ba kgonang ho ba le polasi. Hoba nakong ya hona jwale ditsha di se di rekiswa, moo batho ba jalang teng kapa moo batho ba behang diphoofolo tsa bone teng, o tlameha o reke. Ka jwale batho ba senang tjhelete ha ba kgone ho ba le monyetla oo wa hore ba be le dipolasi.

Ke buisana le ena ka hore ho kaba jwang ha re ka tlohela mosebetsi ra lo iqalla ntho ya rona. Jwalo ka ha re bone hore patsi e etsa tjhelete e ngata jwang. Ho kaba jwang ha re lo re ka rema difate ka bo rona, re iketsetse tjhelete eo.

Mathata ao re kopanang le ona ke a dikokonyana kapa seboko tse tla be di kene moo pooneng, di di sentse. Ka jwalo ho lokisa bothata boo ke hore re reke di-chemical tse tla bolayang diboko tseo hore di tlohelle ho senya poone. Re tlohelle ho ba le ditshenyehelo tse ngata.

Ke tlo qala ke mmotsa hore a mphe mabaka a entseng hore a rekise polasi eo. Mme ke bue le yena ka hore a nke polasi ya hae mme a mfe tjhelete ya ka e ke rekileng polasi ka yona.

Ke lahlehetswe haholo ke poone e ke e kotutseng e bodile. Hoba e ne e se e nngwe di ne di le di ne di le sehlopha. Mme nakong e tlang ke tlo etsa hore seo se ka hlola se etsahala. Hobane ha ho monate ho lahlehelwa.

Ee, nka eletsa dihwai ho kena temong ya dijothollo hobane ke tsona tseo batho ba di sebedisang haholo. Mme di ka etsetsa dihwai tjhelete e ngata ka mokgwa o mong.

Ke nahana hore e bakwa ke ke mobu o fapafapaneng. Mohlomong tholwana e itseng e holela hantle mobung onana. Mme tholwana e itseng e holela hantle mobung wa ne o sebakeng se seng.

Ke hore ba hire dikoloi tse kgolo tse ho thweng ke ditrekere hore ba seke ba nna le ditshenyehelo. Kapa ba hire batho ba ba ngata ba tla tlang ba kotula poone ka matsoho a bona.

Ho bohlokwa haholo hoba ha mobu o se hantle, tseo ba di jetseng di tlo shwa mme ba tlo ba le ditshenyehelo haholo. Ka jwalo ho bohlokwa hore ba banne ba shebe bophelo ba mobu kgafetsa.

Ke nahana hore sehwai se tshwanela ho lekola bophelo ba mobu beke e nngwe le e nngwe.

Dintho tsa ho tshwana le bo cucumber food di a hola dinaheng tse ding. Empa naheng ya rona re di kekebe di a hola.

Sefate sa matekwane se na le boleng bo boholo haholo. Se ka sebediswa jwalo ka moriana wa sefuba ha o sa se pheha, o phoka metsi a teng. se ka sebediswa hape ho etsa oli e tshasang moriri.

Ke tlo hira mohlokomedi a tla di disa dikgomo tseo, a di hlokomele. Mme ke mo lefe kgwedi le kgwedi.

Ke nahana ho batla ngaka ya diphoofolo e tla sheba hore na dikgomo lebaka la hore di kule ke lefe. A re fe tharollo kapa a di hlabe nale hore di be hantle.

Basebetsi ba ka, ke lemohile hore hona le batho ba ntseng ba utswa dipodi haufinyana. Mme ke batla ho tla ka leqheka le tla etsa hore ba seke ba atomela ho tsaka. Ke nahana ho kenya di-camera tse tla dula di di shebile mang le mang a kenang mono. Ke nahana le ho rua dintja tse bohale haholo tse tla tse tla le bontshang ha hona le motho a kenang monana.

Malome ke nahana hore o rekise dikolobe tsena ha di ha di ntse di tswala, o nno o di fokotse o di rekise hobane ha di hole di hole haholo. Batho ha ba sa hlotse ba di reka ho ba ba tla re di tsofetse. Mme ha o di rekisa di ntse di le hantle, o tlo etsa tjhelete e ngata haholo hobane batho ba rata nama ya kolobe haholo.

Mathata ao ke nahanang hore nka kopana le yona polasing ya dikgoho. Ke hore batho ba utswa dikgoho haholo, mme ke tlo dula ke ke nyamalletswe ke dikgoho. Mme hape dikgoho di batla ho dula leseding hape ha di batle motjheso o mongata. Ha di kereya motjheso o mongata di a shwa, ha o se na lesedi le teng di ya shwa.